Kgetlho ya ntlha o pagama sefofane o ne o ikutlwa jang, o ne o fofela kwa nageng efe kgotsa lefelong lefe, ke ne ke ya kwa Durban mme ke ya go itapolosa. Durban ke teng mo nageng ya Aforika Borwa kwa porofenseng ya Kwazulu Natal-a ke ne ke ile go itapolosa ko lewatleng ke letsatsi le ke ileng ka pagama sefofane ka lone.

Nna nka rata go pagama sefofane SA flyfair mme ke ya kwa Durban ke ya go itapolosa ko letamong mme ga ke tsamaya yalo nka rata go tsamaya ka sefofane ka gonne ke tle be ke na le boitumelo jwa go fofa mo moweng, mme sefofane go se namela go monate e le ruri ka gore o tsamaya o bona mo godimo ga matlo a batho o tsa mo bonela lefatshe kwa godimo ke ka moo ke ratang go ka namela sefofane SA flyfair mme lebaka la gore ke sa tshaba sefofane ke gore ga nke ke nagana thata ga ke nametse sefofane ke nagana fela tse dintle e seng tse di busula tse di ka etsagalang.

Kgato ye tsala yame a tshwanetseng go e tsaya ke gore o tshwanetse go netefatsa gore o na le passport-o lekwalo la go itshupa gore o tswa mo nageng ya Aforika Borwa mme gape a netefatse gore o rekile tekete e e maleba e tlo mo nametsang sefofane sa go ya kwa nageng ya Nigeria mme ga fitlha ko boemelafofane mo nageng ya rona o tshwanetse a bonagatse lekwalo la boitshupo e bong passport-o le tekete ya gage ya tla bong a e rekile mme gore ba kgona go mo letlelela gore a namele sefofane se se yang kwa Nigeria mme ga a fitlha kwa Nigeria o tshwanetse a bontshe gape gore o tshwere makwalo a nepagetseng a gore a go mo letlelela gore a nne mo nageng ya Nigeria.

Ke rata gore dibese tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase go gaisa ya ditekesi ee di teng mo toropong ya me mme bese e tlhwatlhwa tlase ka go gaisa taxi mme gape bese e tsamaya ka nako ga e tsamaye ga e tletse kgotsa nnyaa e tsamaya ka nako mme e fitlhisa motho ka bonako kwa a batlang go ya ko teng a go na sepe se ke sa se rateng ka bese ka gonne dibese mo toropong ya me di a tshepega ebile di a ikanyega ebile tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase e le ruri go gaisa ya di taxi yanong ke ka rotloetsa malema a gore a berekise

Ba latlhile mokgwa wa pampiri mme go latlha mokgwa o go dirile gore go nne le mathata ka gonne mokgwa wa go dirisa karata e e botlhale ga go bonolo thata ka gonne ga motlakase o seo karata eo ga e kgone gore motho a reload-e a tsenye madi mo go yone mme yanong seno se etsa gore go nne thata gore batho ba kgone go dirisa karata e botlhale, mme ka pampiri go ne go sa tlhokege sepe sa eleketeroniki jaanong karata e tlhoka dilo tsa thekenoloji mme ya kgona gore e s'ka dira ka matsatsi a mme seo se ama matshelo a batho ba e leng gore ba dirisa karata eno ga ba namela bese.

Se se siameng ka motho a nne mokgweetsi gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng ke gore o tshwanetse go nna a bua le batho ba a ba a nne le kgolagano le bone mme ka matsatsi a a ba emele ba ga ba le ka metsotswana a age botsalano jo bo siameng le bakgweetsi ba bese mme bakgweetsi ba dibese ba thusa maitemogelo a a siameng go ya tirong ka go nna le bona ba tshwara mokgweetsi sentle wa bese gonne ke ene a ba thusang gore ba fitlhele ko tirong.